Ndingathi ke iinto ezinophuceka loo nto inganguba umasipala adibane noonoteksi khona ukuze balwe indlela yophathwa kwabantu eziteksini kwaye neendlela.

Umqhubi konyanzeleka abe nalaa nto ekuthiwa yi-PDP, apho ke ngoku ziinkcukacha ezichazayo ukuthi ulungele okanye le moto ilungele ukuthi angaya nayo ngaphaya kuhambo kude.

Ndingathi ilizwe i-Israel. Israel yheyi kuyafiwa kakhulu phana. Inintsi into eyenzekayo phana kwelaa lizwe kwaye akuviwana ncam namanye amazwe.

Ndingathanda ukuthi kubekho, kube khona ujongo kakhulu cala lezinto, lemithwalo esiyiphetheyo. Ijongisiswe kakhulu kuba kukho abanye abantu abaphatha izinto ezingekho semthethweni phana bangene nazo phana kulo eli ziko.

Ndingathi uzube abakhweli aba bebaxelela ukuthi baleyithi, bangxamile. So ke ngoku oonoteksi baphela ke ngoku besenza izinto ngokusemthethweni kuba befuna ufikisa abakhweli ngokufanelekileyo, bafike ngendlela eyiyo emisebenzini bangamoshelwa yimisebenzi.

Ezokuthi iingxaki zezokuthi ukuthi batshajwa imali eninzi kakhulu, iirhafu ezinkulu kushishino lwabo ukuze bangene okanye baphume kulaa mazwe.

Ndingathi ebangelwa, ebangelwa ngezi, ngezi mfazwe ukunyuka kukwepetroli, kwefyuweli, nokwenyuka kwamaxabiso urhulumente aza nawo cala lepetroli. Neendlela zokuthi oonoteksi befayinwa ngayo, betshajwa ngakhona. Yiyo ke indlela into eyenza ukuthi kubekho uqhankqalalazo olunintsi.

Kungaqinisekiswa ukhuseleko xesha onke xa kukho abakhenkethi aba.

Urhulumente ndingathi urhulumente akenzanga nzame zokuthi afake kakhulu cala lemali kwitreyini, which is kwezi ndawo, kwezinto , kwezi nzuzo zothutho. So ndingathi ke kuyanyanzeleka urhulumente akhe aphose kancinci phana khona ukuze iiGautrain ezi zikhe zize nalapha zenziwe ukuze zibe luncedo apha eluntwini kunye nabaphangeli.

Abafundi konyanzeleka bajonge le ndlela enemibala emimhlophe enemigca endleleni. Kulapho ke ngoku ukhuseleko lukhona kuba yindlela yabantu abawelayo leyana. Bajonge ekhohlo, bajonge konke apho kuza iimoto, ehlono, enzele bakhone ukuthi bafumane indlela yokuthi bawele kungekafiki moto okanye iimoto zimile.

IRobben Island yindawo echaza ngemo yalapha eMzantsi Afrika mandulo. Abakhangeli bayathanda ke ukwazi ukuthi kweenzekani, yintoni lena ebangela kwenziwe apha le nto.

Zingenza kongiwe necala lemali kuba iitekisi ezi kunye nezinye iindlela zothutho ziduru kakhulu. Ezinye azifikeleleki kuba ngoku kukho abantu abaninzi abahamba ngeenyawo ukuze bafike emisebenzini ngenxa yemali le namaxabiso amanintsi.

Ndingamcebisa ngelithi makayifake kodwa ke atsho, alindele ukuthi ingakhona amaxabiso aphezulu kwaye iyawuxhomekeka ke ukuthi ufuna ubhatala kangakanani na ukuze ikhawuleze into yakhe okanye izinto ezi imithwalo lena ayithengileyo.